Ke tlo boloka dikete, tse mashome a mabedi. Hobane ke batla hore ke invest-e hore e kgutle e na le tswala, hore ngwana ha ya university a ba a na le tjhelete e lekanetseng. Kapa ha ke batla ho qala kgwebo e ntjha, e nngwe, tjhelete yane e tla beng ke bolokile kapa invest-ile e be na le tswala hore, ke tle ke kgone ho qala kgwebo e ntjha. Haholo-holo jwang, dilemong tse re phelang ho tsona, ho batla haholo batho ba bolokang mme ba invest-ang tjhelete tsa bona hore di kgone ho thusa bana ba bona kapa malapa a bona ha mesebetsi e fela.

Ba banka e sheba le credit score sa hao hore o motho ya patalang hantle, kapa o motho ya sokodisang, kapa o na le motho, o motho a leng, a nang le bad credit. Mme ha ona le motho, o le motho a nang le good credit, a ka kgona ho fa yona ho kadima tjhelete bakeng sa ntlo mme ba o theolela le ditjeho haholo. Empa ha o na le bad credit, o ke ke be wa ba wa e fumana. Ka tsebo ya ka tseba o o hlokahala, o hloka ke ho ba le credit score e ntle mme le dikoloto tsa hao o di patala hantle. Ka tsela eo o ka ba bobebe o ka fumana sekoloto se tswang bankeng hore o fumane ntlo. Mme le teng o kgone ho e patala hantle ka tsela e loketseng. O ska ba le bad credit score.

Ke se ke hlahetswe ke mathata. Mosebetsi waka o fedile, ke ne ntse ke patala banka hantle. Ne ke kopa ka ho ba, banka ha ke nkile ho yona tjhelete, ho na le tjhelete ya inshorense e ke e patalang. Ne ke kopa hore inshorense e nthuse ho patala ho fihlella ke kgona ho fumana mosebetsi, mme ke kgona ho kgutlisa tjhelete e ke nkileng. Bakeng seo, ke thuse, e tla be le thuso e kgolo ho nna hobane hana jwale ha ke sa kgona ho e patala ka baka la hore mosebetsi ha o sa leyo, ka saeteng la ka. Mme mohlang ke thotse mosebetsi, ke sona sekoloto sa pele se ke tlo qalang ka sona hobane le e nthusitse haholo tjhelete e kile ka e nka bankeng. Mme, ke a kgolwa hore dilemo tse ke di patetseng tsena, ne ke se ke saletswe ke tse nyane fela, mme inshorense ya ka ya banka e ka se hlole ke ho nthusa.

Ha UIF e o sokodisa, o tlameha o ye bathong ba , batho ba Labour ba tlameha ho refer-ela CCMA moo o ka lo tshwarisang makgowa o no a sebeletsa. Hobane UIF o e fumana ka baka la hore tjhelete tsa hao se di nkuwe ho wena, iswa Labour. Ka tsela eo, ha ka tshwarisa makgowa a na a sebeletsa, tjhelete ya hae a ka kgona ho fumana ya UIF. Ntle le moo, o tla matha feela a ba sa e fumane tjhelete ya hae. Ka tsebo ya ka, ke hore batho ba Labour ba tlo eletsa ka hore malome a ye CCMA a tshwarise makgowa a hae, ba ye court. Court e tla jwetsa makgowa hore ba lokolle tjhelete tsa malome hore malome a tsebe hore di fumana ho tswa ho ba UIF.

Tjhelete ena e ntse e tshwana le tjhelete yane o no ntso e fumana kareteng yane ya ya grant. O ntso lokela ho ya bankeng, o kenye pin ya hao ya bankeng, eo wena o iketseditseng yona. O hule tjhelete eo wena o tlwaetseng ho e hula, ka tsela eo o tlo e fumana. Empa fela tjena o so tjhentjhetse bankeng, ha o sa kgola ka card yane ya grant kapa ya SASSA mme ka tsela eo o ka e fumana grant ya hao e felletse. Ebile e bohlokwa haholo hobane tjhelete o ka kgona le ho ipehela yona mona bankeng ya hao, o se e hule kaofela. O ka nna wa e hula ka mokgo wena o batlang ka teng. Le ho swaepa dishopong, wa nna wa swaepa

Dumelang. Ke na le potso mona hore nka fumana jwang loan ya ho isa ngwana sekolong. Ke ne ke kopa ho apply-ela loan for a student loan. Mme moo, ke kopa hlalosetso hore na loan eo ke tlo e patala ka mekgwa e jwang, mme e tlo hula tjhelete e kae. Hobane ngwanaka ha ka kgona ho fumana fund e tswang lefapheng la thuto, ka baka la hore ha qualify-e, ka baka la mosebetsi o ko sebetsang. Mme ha hana jwale ha ke na tjhelete ya hore nka mo isa sekolong. Jwale ne ke kopa loan e tlo patallang dithuto tsa hae di felletse. Jwale ke kopa o nhlalosetse hore na, ke ka fumana loan ya bokae, ke qualify-a for loan ya bokae mme e tlo patalla ngwana ho fihlella ha kae. Hona e tlo hula bokae mokgolong wa ka. Kea leboha.